Mohatsaka, e ne e le phoso ho kwala account yane ya rona pele ho nako ya teng. Jwale ke fumane tjhelete e tlase ho feta ka mokgwa o ne ke tlamehile ho fumana ka teng. Ke tswa bank-eng ba nhlalosetsa hore ba nhlaloseditse hore ke ka lebaka la hore ke ke kwetse account-o ya rona pele le ho nako ya teng. Ke tjena ke sa fumanang tjhelete ene, ke bolokile e dikete tse mashome.

O ka Kgona ho reka airtime ka mohala wa hao, e leng moya ka ho sebedisa bank-a ya hao. Ha o na le tjhelete ka bank-eng, o ka kgona ho reka airtime. O tla dial-a mono.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo ha ke fumana hore bank-a ya ka ha eyo haufinyana, empa ho kentswe bank-a tse ding. Ke ile ka ipotsa dipotso hore ebe bothata ke eng. Hoba bank-a ena kgale ke e sebedisa ebile ke bank-a e kgolo.

Dumela, dumela monghadi karete ya ka e qeta ho kwenywa ke bank-a e seng ya teng. Ke ne ke re ke ntsha tjhelete, ke kopa o nthuse re e kwale account e ya ka eo ke seke ka jellwa ditjhelete.

Dumela ke bone papatso ya life cover television-eng. Jwale ke ne ke kopa o nhlalosetse dintlha kaofela mabapi le premium life cover eo. Ho hlokahala eng?

Balloon payment ke yona karolo e kgolo o e patalang. Ha e le hore o patala tjhelete ke yona oe patalang qetellong, ha o sentse, o tlo qeta ho patala. E o thusa hore ha o ntse o patala tjhelete ya kgwedi le kgwedi e be tlasenyana. Mme balloon payment-e o tla e patala ha o se o qetela.

TFS account ke tsela ya ho beha tjhelete ya hao for nako e itseng. Mme tswala ya teng ha e kgone hore e hulelwe lekgetho. Tax ha e hulwe e bolokehile moo account-ong eo.

Ke ba file bukana ya ka ya ho itsebisa. Ke a ba fa le yona lengolo la le bontshang hore ke dula kae. Ka ba fa le sona bank statement. Ka ba fa le proof of account.

Lekgetho le nyahamisa batho hoba lekgetho ke peresente e hodimo ya ditjhelete. Ke tjena batho ba tshabang ho boloka tjhelete tsa bona bo di akhaonteng tsena tse ka reng, tseo hoba tax e ba hodimo ka tsela e itseng lekgetho.

O tlamela o etele bank-a o ba hlalosetse hore o batla ho hula kgwedi. Bona ba tla o thusa. Ba na le tsela tse ngata tsa hore ba o hlalosetse ba o thuse le mekgwa e mengata ya ho hula.

Phetiso ya tjhelete di-account-ong tsa ka di bank-a tse fapafapaneng ha se mahala. Le tse ding ha ho bonolo hohang hoba di batla bo mokgwa o ho thweng ke immediate payment. Ha ho bonolo hohang account-ong tse ding ebile ke tjhelete.

Ke kopa o bue hore o ya mofuteng ofeng wa naha mose kwana ho mawatle. Ke kgone ho kgethela tjhelete e tlamelang, ebe o tsamaya ka yona eo o tlo kgona hore o reke ka yona mose kwana ho mawatle.

Insurance e patala bophelo ba motho e leng hore o thutswe ke koloi. O ne a kula kapa o ihlokafalletse feela ka tsa tlhaho. Mme ha ba patale ho motho e leng hore ke yena a ipolaileng, e loketse motho ya kulang le a sa kuling.

Medical aid e sebetsa ho motho ya kulang hanyane, le ya kulang haholo. Hoba ho entse tumellano ya hore tjhelete e ngata ngata e batla e hula bank-eng kgwedi le kgwedi. Ke yona e tla ba thusa ha ba se ba sa kgone ho ithusa.

Ho ba e je hantle hohang hoba di matlo isa re lo reka dikoloi. Ke dintho tseo tlamelang ebe o di etsa o ntse o sebetsa. Hoba tjhelete ya penshene ke tjhelete ya boqheku eo tlamelang o e je, ha o so sa kgone ho sebetsa. Jwale ha se bohlale ho aha le ho reka dikoloi ka tjhelete ya di pentjhele.

Overdraft facility. Ke tsela ya hore bank-a e o dumelle hore o sebedise tjhelete e fetang o nang leng yona. Ho tloha moo wena o so o tla e patala ka morao ha o kgola bank-eng tjhelete eo oe sebedisitseng.

Ke tlamela ke mpe ke lo batla sekoloto bank-eng e tsebahalang, kapa ke rekise e nngwe ya thepa e ke sa e hlokeng hore ke kgone ho patala batho bana. Hoba ba tlo nkotla, ba tlo nkotla ba mpolaya.